Bagwebi ba ba sa tswang go simolola ba forex gantsi ba dira diphoso tse di tshwanang le go tlhoka thuto, go sa rulaganye sentle, go dirisa madi ka tsela e e feteletseng, go dira kgwebo ka go tseega maikutlo, le go sa dumalane. Gore ba tile mathata ano ba tshwanetse go ithuta ba dire thulaganyo ya go dira kgwebo ba dirise didiriswa tsa go laola dikotsi ba nne ba ikgalemele, ebile ba nne ba ithuta le go tokafatsa.

Go bala le go tlhaloganya melawana ya karata ya sekoloto go go thusa gore o itse gore o tshwanetse go duela bokae, mme seo se tla go thusa gore o tlo o itse dilo tse di ka go tshosang, o dirise karata ya gago ka botlhale le go sireletsa madi a gago.

Matšhonisa kana batho ba adimang batho madi a kwa tlase gantsi ba tlhasela batho ba ba sa kgoneng go itshireletsa ka go ba adima madi ka morokotso o o kwa godimo thata le go ba adima madi ka tsela e e sa siamang. Ke tsaya gore mekgwa eno e ka nna ya bo e le ya go ja batho ntsoma le go ba dirisa ka tsela e e sa siamang, e leng se se dirang batho ba ba adimileng madi di ba nne le dikoloto le mathata a madi. Go botlhokwa gore batho ba itse dikotsi tseno le gore ba nne le ditsela tse dingwe tse di siameng tsa go adima madi.

Ke ne ke tla botsa moitseanape wa forex-e ka mekgwa wa ya bone ya go seka-seka mebaraka, maano a go laola kotsi, filosofi ya go rekisa, ditiro tse ba di dirileng mo nakong e e fitileng, le kgakololo e ka thusang bagwebi ba bašwa gore ba tlhaloganye tsela e ba dirang dilo ka yone le bokgoni jwa bone.

Fa o beeletsa mo lefelong le le hirisiwang seka-seka lefelo le le leng mo go lone, tshekatsheko ya mmaraka, seemo sa ntlo, lotseno lwa rente, madi, melao, go laola dikotsi, tsamaiso ya dithoto, le tsela ya go tswa mo lefelong leo gore o kgone go dira ditshwetso tse di siameng le go bona dipoelo tse di molemo.

Ditsamaiso tsa go duela madi a sekoloto ka difounu tsa selula di dira gore go nne motlhofo, go nne motlhofo go di dirisa le gore di bereke sentle. Mme gape di baka mathata a tshireletsego le mathata a botegeniki, dithulaganyo tse di sireletsegang di ka fokotsa dikotsi tseno ka go tokafatsa tsela e batho ba ba humanegileng ba ka bonang thuto ka yone.

Dituelo tsa go ananya di dira gore boleng jwa madi mangwe bo lekaneng le jwa a mangwe, mme seo se ama maeto, dilwana tse di rileng neelwang kwa nageng tse dingwe, dipeeletso le bojanala, go fetoga ga ditlhwatlhwa tsa madi go ka ama ikonomi le batho ka tsela e masisi.

Fa o ka latlhegelwa ke tiro, mme o sa kgone go duela madi a kadimo ya koloi. O ka nna wa tshwanelwa ke go duela madi a saletseng kwa morago, wa senyegelwa ke sekoloto sa gago, wa tseelwa dithoto tsa gago, le go sekisiwa kwa kgotlatshekelo. Go fokotsa ditlamorago tseno ikgolaganye le ba banka ba ba go adimileng madi, ba tla kgakololo ya dikoloto tsa gago, ba tla thuso ya puso fa e le teng, kgotsa bua le mogakolodi wa tsa madi.

Dikotlhao tsa go goga madi pele ga nako gotswa mo diakhantong tsa go boloka madi tsa nako e telele di kgoreletsa go goga madi pele ga nako, go duela morokotso o latlhegileng le go ama matlole. Di rotloetsa go boloka madi ka lobaka lo lo leele, mme di ka nna tsa dira gore motho a se ka nna le madi a mantsi.

Go tlhopha puo e o e ratang kgotsa ya ga lona mo ditirelong tsa banka, go tokafatsa go tlhaloganya maitemogelo ba a mo dirisi le go kgona go fitlhelela fa o ntse o fokotsa diphoso. Dibanka di beeletsa mo ditirelong tsa go ranolola, badiri ba ba buang dipuo tse di farologaneng le tsa dipuo tse di rileng go rotloetsa go akaretsa batho mo go tsa madi le go kgotsofatsa bareki.